Lenyalo le nkileng ka ya ho lona, empa ho tse monate ho ne ho na le tlhakatlhakano ka gare ho se na le kwano. Ho bakiwa dijo, dino, mmino ho foshana, ka nowa e phela. Bana ba motho baagishane ba ba neng ba tlile ho fuwa support-a e le mathata. Ho ganiwa ka dino. Ba rohana ba ishana matsoho. Ho sena le khutjo, nkare ha ra tlela lethabo, Re tletje mathata le go bona movie.

Ke dumellana le rangwane bakeng sa hore banna ba ja masapo le papa e hobane ho ho leng ga rena re lemogile hore ho na le dijo tje bana kapa basadi ba sa di jeng. Re rangwane a e behile tsa mokgwa ona ho bontjha hore ho na le ka tsela e nngwe ba bone hore bana le basadi ba ka fumana dijo ka gona.

Dijo tse ke tlong ho di pheha ekaba papa, nama tjeo di nang le di-vege. Dijo tja gona di tla kgona ho ja ke motho mang kapa ba malwetsi ba ho thabela tja makhura, di-spice ne tja moka hore mang le mang a kgone ho tloga , a jele a tladitse dimpa kudu kudu borobe le nama le di-vege hobane ke tje di thabishang batho gagolo meletlong ya magaeng.

Aowa ha ke bone hore mangolo a ho etsa motho morutabana mo lebollong a fumane university hobane lebollo ke dilo tsa setjo tje e leng hore hore ba bang ho tseya karolo ho tjona ba bang ha ba na kgahleho ho tjona ebile tje di-university. Ho ka ya mang kapa mang eo a nyakang ho tjwetsa dithuto. Tja lebollo le tje di- university di dilo tje pedi tje e fapaneng hobane lebollo ke setjo se leng hore se latele ka batho ba ba itseng, tseo bontsi dira ke bo rakgolo le bo makgolo tlaba reng.

E, yona ke ya bonahala ke bona hore e sa le ntho e hlokahalang hobane re tswa malapeng le ditsong tsa go fapana. Ho na le ba bang le ditjo tsa bona. Ba di tlogetje ha ba sa di tjwetja pele e fela, hona le ba bang ba sa latela melao ya bona ya merabe. Ho tjwetja pele, dijo tje ha bo bona yona e ya thusa hobane ke setjo mang kapa mang ya tjeyang karolo ho yona. O tseba se a se dirang ho mme le bao ba se nang kgahleho ya hore se dira se ba tseba seo ba se dirang. Hobane ke setjo seo seshweshwe pele ho tjwa ho e meraro e fitileng.

Mmangwane ke ngwana wa bo mme e monyane. Ka a mang, mangwane e tshwaneleha e le mme e feela mmangwana ba a na le matla ho feta rakgadi ka lapeng. Rakgadi ke kgaitsedi ya tate oo e leng hore dilo tje ding re di tshatsharakana baneng ba kgaitsedi rakgadi ke ena a ka kgonang hore phetha se. A bolela ka mokgwa bolelang wa setjo ho shereletja bana. Rakgadi o na le matla kudu, hobane mo ka moka moka ke ke manyalong rakgadi wa nyakega.

Nna ho ya le ka nna ke ne nka rata ho phela mehleng eo, hobane ka nako ela be re tseba hore motho o moholo ke mang. Tlhompho e be e le gona e le e ntjhi. E feela mehleng ya kajeno dilo di fetogile. Bana ba bolaya batho ba baholo bana ba batho ba baholo. Ha ho sana le tlhompho ha ho sana le kwano. Ke nagana hore mehleng ele ya kgale ho no go phelega ha botse. Hobane motho mang kapa mang o mmona tseleng, o mmitsa motswadi. Ekaba ke monna ke mosadi e fela matjatjing a bo lehono tjeho di fetogile. Motho o tsebang mme fela e le mme wa mme a leng ka lapeng. O tseba tate le tate feela wa ka lapeng. Motho mang kapa mang wa tseleng .